Ndi vhona uri thaidzo i nga tandululea nga musi vhathu vha dzi bannga vha tshi nga ita uri hu songo tsha zwi songo tsha konadzea u senda tshelede kha nomboro ngauri musi muthu o o ita vhukhakhi a ya sendela tshelede kha nomboro i si yone muthu ane a i ṱanganedza ha tendi u i humisele murahu, naho a tshi zwiḓivha uri asi tshelede yawe na hone yovha i sikhou sendeliwa ene.

Ndo no vhuya nda ya mbulungoni nda wana uri havha vhathu vhane vha vha vha kho ṱhogomela kana nḓila ine muṋetshedzi wa tshumelo a shumisa yone. Ndo zwivhona uri vha ya shumisa luambo lo fhuredzela uri vhathu vha kono u dzhoina vha ya fhulufhedzisa vhathu uri vha dzhoina vha ḓo wana tshelede nngafhani vha fhedzisela vha songo i wana . Malugana na tshumelo a vha ḓisi tshumelo ine vha vha vho fhulufhedzisa vhathu sa tsumbo vha ya fhulufhedzisa vhathu uri ri ḓo vha ḓisela zwidulo zwa hanḓirete nga tshifhinga tsha musi muthu o wela wa wana vha tshi khou ḓisa zwidulo zwi sa swikiho hanḓirete.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri Afrika Tshipembe ndi shango ḽine ḽo ḓalesa vhathu vha zwi shayi zwine arali u kho tshila u sina tshibugwana tsha mbulungo zwi na masiandaitwa a si a vhuḓi musi no weliwa ndi fhaḽa hune u ḓo wana u tshi balelwa u vhulunga shaka ḽau so zwino ndi zwa ndeme u vha na tshibugwana tsha mbulungo.

Ee pulane i nga thusa uri tshelede i shume nga nḓila yo teyaho hu sa soko renga zwithu zwine zwa vhori a zwi kho ṱoḓea nga tshetsho tshifhinga na uri vhathu vha ḓivhe uri arali mufu o siya vhana vha ḓo sala vha tshi shumisa hani tshelede iyo ine ya vha hone kana yo salaho.

Hune muthu anga ya hone u ita ṱhiḓi ṱhoḓisiso musi a tshi ṱoḓa u vuḽe u vula funeral cover ndi u ya hanefho hune a khou nyaga hone u vula funeral cover uya kha funeral cover heneyo a vhudzisesa a wana a wana mafhungo na nḓila ine a fanela u i shumisa musi a tshi ṱoḓa u vula iyo funeral cover.

Vhaswa vha zwi vhona sa mirafho ya vhaaluwa ngauri vha pfesese unga ndi u tambisa tshelede u vhulunga tshelede kana uvha na tshibugwana tsha mbulungo kanzhi ndi vhathu vhahulwane vha aluwa vhe vha vhane vha ita zwezwi zwo u vula dzibugu zwa mbulungo na u zwi badela u ya wana muswa a tshi kho a kho khavariwa nga vhabebi ngeno ono vha muhulwane nga mafhungo anea u sa vhona vhundeme ha uvha na tshibugwana tsha mbulungo.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ita cash send, cash send ndi nḓila i leluwaho ya u senda tshelede lune muthu anga ḓi sendela kha number founu a ya mashophoni a yo wana heneyo tshelede ya a ḓi sendela kana a tshi kho sendela muṅwe muthu kana shaka zwi leludza na uri arali muthu a khou tshila a si na a si na bannga a si a iteliwe cash send a wane tshelede.

Arali muthu a vha na vhuleme musi a tshi ṱoḓa tshelede ya UIF zwi nga mu konḓela u swikisa mafomo a nga shumisa muimeleli kana u ita zwoṱhe nga online a nga dovha a ṱoḓa thuso kha vhashumi vha mutakalo kana social development.

Ee a yo ngo eḓana zwavhuḓi tshelede heyo ya UIF ngauri tshelede ya UIF i ṋewa nga tshivhalo tshithihi tsha muholo wa kale fhedzi vhathu vhasashumi vha ṱoḓa u badelela na zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwa vhutshilo zwino lavhelesea zwino.

Ndi ndi nga lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi si tsha shumisa bannga u renga data ndi shumise tshelede u to ya nda renga mashophoni u fhirisa u renga kha bannga ngauri hu yavha na vhukhakhi musi u tshi kho renga data nga bannga data dzisa swike zwine u tshi sala u tshi vho foinela vha bannga u tshi vha ṱalutshedza nga mafhungo aya a vha zwi pfhesesi vha vhona u nga u vha u tshi khou zwifha.

Dziṅwe dza dzi mbuyelo dza u ira mbadelo nga luṱingo ndi ngauri zwi leludza tshifhinga nga maanḓa ngauri zwi a konadzea uri muthu a sendele muthu tshelede zwino i dzhene zwino a ṋambe a i shumise nga tshetsho tshifhinga zwine zwi ita uri arali muthu a tshi kho nyaga thuso sa tsumbo a ḓoroboni o shothelwa nga tshelede ya u ṋamela u a sendelwa nga tshetsho tshifhinga a i wana a vhuya hayani ḽi kha ḓi vhonadza kana o tsireledzeya kana namusi a kule gai zwi a konadzeya.

Forex ndi ndeme khulwane kha ikonomi ngauri i thusa shango uri ḽi kone u renga na u rengisa kha maṅwe mashango Forex i dovha ya bveledza mishumo na u sika zwivhalo zwa mabindu kha shango ikonomi ya aluwa.

Ee ndi ya uri arali muthu a fhelelwa nga mushumo ha wani masheleni u swikela a tshi kha ḓi nyagama na muṅwe mushumo uvha o soko dzula a si na tshelede ine anga i shumisa u u ḓi thusa nga tshetsho tshifhinga a tshi kho nyaga na mushumo.

Tshithu tsho thoma tshine muthu anga ita anga ya banngani uri a kono u shandukiseliwa masheleni awe ubva kha rannda uya kha doḽa kana zwiṅwe zwithu zwine anga zwi ita ndi u shumisa epu ine ya khonu khonuvetha ubva kha dzi dzi rannda uya kha dzi doḽa, kana a aya banngani a shandukiseliwa uri tshelede yawe i bve kha dzi rannda iye kha dzi doḽa.

Zwine muṱa wa fanela u zwi ḓivha u thoma ndi u ḓivha uri vha kho nyaga tshelede nngafhani nahone vha ḓo ya vha i shumisisa hani, vha dovha hafhu vha i badelisa hani zwi ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani uyo u badela iyo tshelede ye vha i dzhia.

Ndi nga ṋea ngeletshedzo ya uri a songo vha a muthu ane a vha na zwikolodo ngauri a zwi nga konadzeyi uri a wane tshelede ine a nga i shumisa u fhaṱa nnḓu yau kana u renga .

U sa vha na ṱhogomelo ya ḓuvha na ḓuvha kha puḽani zwi nga ita uri ni si dzule ni tshi ḓivha zwine na dzulela u u badela, zwi nga dovha hafhu zwa ita uri ni so kona u vhona uri pulane i kha ḓi ni tanganela na, tshiṅwe ndi tsha uri ni nga shayeya na u bviselwa tshelede kha zwithu zwi si zwa ndeme.

Pulane dza vhuengelo dzi shumanaho na dzilafho ḽa u ara ḽi itelwaho nnḓa ha vhuengelo nga u fhaṱutshedza tshelede ya tshikalo tshi tandavhuwaho, arali muthu a tshi ṱoḓa puḽane ine ya ṱanganedza dzilafho nnḓa ha vhuengelo u fana na u ya kha dokotela, u renga mishonga ngomu khemisini, zwi ṱoḓa puḽane ya day to day cover.

Ee, pulani ya vhuengelo i ngavha khetha ya vhuḓi kha vhane vha ḓi shuma na matshudeni ngauri, i nga thusa musi muthu a tshi kho lwala a tshi kho nyaga u lafhiwa, inga dovha hafhu ya ita uri muthu a kone u wana tshifhinga tshoṱhe, ende thuso ine a khou i nyaga a i wane ngo ṱavhanya a songo thoma a lindela, u dovha hafhu ya ita uri muthu a wane tshumelo ya vhuḓi.

Tshumelo ndi dzi tovhelaho, ndi u dalela dokotela wa kale, dzilafho dza kale dza vhuṱali ha muvhili, u sedza na tshi bammbiri, u dalela basiṱera.

Gap cover ndi ya ndeme naho ina thuso ya zwa ngalafho ngauri, medical aid a i funzi zwoṱhe gap cover i ya dzhenelela nga phanḓa, i dzudzanya u lifha pfarelo ya tshikalo tsho salaho.

Tsireledzo ndi ya ndeme musi hu tshi shumiswa tshelede nnzhi u badela tshikolo ngauri, i thusa uri tshelede i si lovhe arali hovha na khombo, i dovha hafhu ya ita uri, u bvisa tshikolo hu vhe ho tsireledzeaho na ho leluwaho.

Maga ane nda shumisa ndi tshi badela mbadelo ndi shumisa khoḓi ya tshitshavha, ine nga luambo lwa lwa tshiisimane vha ri phini, ya si ṱoḓe u laiwa, nda dovha hafhu u ṱoḓulusa zwiṱori nothifikhesheni na mbekanyamushumo dza tshumelo dzi tshi swika.

Tshenzhemo i re phanḓa, makhulu wanga vho vha vha tshi shumisa medical aid vho dzula vha tshi badela tshifhinga tshoṱhe, fhedzi musi vha tshi tambudzwa nga mutakalo lwa tshifhinga tshilapfhu, ro humbela u shandukisa uri vha thome u shumisa medical aid. Zwo vha thusa vhukuma vho mbo ḓi lafhwa vha si tsha tambudzwa nga mutakalo nahone vha tea u wana dzilafho dzo teaho nga tshifhinga, vho takala nga vhutanzi ha zwa ngalafho ye vha vhu wana, muthu anga amba uri u shandukisa u vha na medical aid zwi nga thusa kha u fhaṱa mutakalo tshoṱhe.

Dziṅwe pulani dza thuso ya zwa ngalafho dzi ḓura vhukuma ngauri dzine ya tshumelo nnzhi, dzi lafha malwadze oṱhe ane muthu anga vha tshi vha anaḽo kha muvhili u thoma kha u tshekhiwa maṱo, zwoṱhe, tshiṅwe ndi tsha uri u wa kona u vhona madokotela a re na tshenzhemo nga tshifhinga, zwi dovha hafhu zwa katela mbekanyamushumo dzine dza fhaṱa mutakalo wa muthu.

Muthu uvha o vula akhaunthu ya u vhulunga tshelede ya tshifhinga tshilapfu, fhedzi o kundelwa u vhona uri hu na mbadelo ya khothe ine a fanela u i badela, nga murahu ha tshifhinga na miṅwedzi o fhelelwa nga tshelede nnzhi a sa zwiḓivhe.

Mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha dzi thusa vhathu vha re na vhulwadze vhu sa fholi nga u vha ṋea tshelede ya u rengisa mishonga, u ya kha madokotela, na u ita zwiṅwe zwine zwa ṱoḓea duvha liṅwe na liṅwe, iyi tshelede i thusa uri vha songo shaya ṱhogomelo, kana u sa wana thuso u lafhiwa.

Arali u tshi kho ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u to thoma, u tea u khetha garaṱa ine yavha na mbadelo dzi tshika, na zwi bveledzwa zwine zwi tshi ṱangana na zwine wa zwi ṱoḓa, u dovhe u lifhe tshikolodo tshau nga tshifhinga.

Ho tovhedzwa vhukando vhu tevhelaho, u lugisela maṋwalwa he muthu avha a tshi kho tea u ḓisa ID, pay slip, na mbekanyamushumo ya tshelede, a dovha hafhu a tshimbila na bannga kana a ita online, a shumisa fomo ya khumbelo, a dovha a ita garaṱa i linganaho tshelede ine honoyo muthu avha nayo, a dovha hafhu a lindela mvumo ya ya ya khumbelo i ne i vha i khou sumbedza uri khumbelo yau yo ṱanganedziwa na kana yo hanwa.

Ee mobile money i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine ngauri muthu u a kona u sendela muthu ane avha kha ḽiṅwe shango kana ane avha mashango ḓavha tshelede ya swika nga tshetsho tshifhinga tshea senda ngatsho, u a kona hafhu u dovha a sendela tshelede kha vhathu vhane vha vha vhupo ha mahayani vha yo i songo thoma ya dzhia.

Mushumo une nda vhona life cover i tshi nga ita uri u shumisa sa thulusi ngomu muṱani ndi uri musi muthu o lovha avha o sia o ṅwalisa vhana vhawe uri vhana vhawe vha ḓo shumisa tshelede ine life cover ya vha yo khavara yone. Vha ḓo i shumisa u swika vha tshi vha na miṅwaha mingafhani kana ya vha dzhenisa tshikol

Ndi musi musi ndi tshi kho vhea ma tshelede yaṋu ngomu banngani ndi tshi wana uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe huna tshelede ine ya kho kokodziwa. Ndi tshi ya ndi tshi vhudzisa vha nṱalutshedzisa uri ndi dzi bank tshadzhisi dza ṅwedzi, vha sumbedzisa uri khadi iṅwe na iṅwe kana bannga iṅwe na iṅwe i a kokodza tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe i tshi khou kokodzelwa uri inwi ni kho shumisa bannga yeneyo u vhulunga masheleni aṋu.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwi nga itea nga murahu ha musi ndo ṋanga u badela ḽounu nga u ṱavhanya ndi uri zwi ḓo ita uri credit score yanga i gonye i vhe nṱha ngauri ndi ḓo vha ndi sina tshikolodo, ndi si na fhethu hune nda khou koloda hone, zwa dovha hafhu zwa thusa nṋe sa muthu uri ndi kono u dovha hafhu ndi vhulunge masheleni anga ndi a shumise kha zwiṅwe zwithu zwine ndi kho nyago u zwi ita kha vhutshilo.

Akhaunthu ya bannga ndi nga ri ndi ndi bannga ine muthu a vulelwa yone banngani u i shumisa u wana masheleni khayo a dovha hafhu a kona u dovha a senda masheleni khayo, a dovha hafhu a vhulunga masheleni khayo. Tshiṅwe tshifhinga muthu o vhulunga masheleni a ya vha a tshi khou engedzea riṋe nga tshikhuwa ra zwi vhidza uri a vha a tshi khou vha na interest nga nṱha sa tsumbo, kharali muthu o vhea five hundred nga ngomu banngani u ya ri a tshi yo u i ntsha a wana yone engedzea yo novha six hundred.

Tshithu tshithihi tshine vha nga tshi ita nga u ita uri vhathu musi vha tshi nyago u kana bannga vha ḓi vulele vhone vhaṋe kha founu. Vha ite uri huvhe na khonadzeo ya uri muthu asa shumise khadi musi a tshi kho ṱoḓa u ntsha tshelede ngei banngani kana u shumisa khadi musi a tshi kho renga. vha zwi ite uri muthu a shumise kha founu nga u to shumisa khoudu kana phini ine i dzula i hone kha founu.

Zwi nga nyita uri ndi pfhe ndi si tsha takalela u dzhia iyo loan ngauri miṅwaha miṱanu yo ḓalesa kha u badela tshelede, zwi nga ita uri ndi balelwe u shumisa tshelede yanga kha zwithu zwine nda khou zwi nyaga.

Tshithu tshithihi tshine ndi nga ṱoḓa uri vha tshi bvisele khagala ndi u ḓivhesesa uri eyo ḽounu ine nda kho i dzhia i ḓo vha na nzwalelo nngafhani nahone zwi ḓo ndzhia tshifhinga tshingafhani u badela iyo tshelede murahu.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea khonani yanga ndi ya uri a dzhie tshelede ine ene muṋe u ḓo dovha hafhu a kona u i badela murahu ngauri musi muthu a tshi kho ita ḽounu hu ya dovha havha na tshelede ine ya ingiwa nga nṱha musi a tshi i badela murahu. Zwino khwiṋe ndi u mufha ngeletshedzo ya uri a dzhie tshelede ine a ḓo kona u i badela murahu.

Ndi nga mu vhudza uri u shumisa mobile money ndi zwithu zwo leluwaho nga mannḓa a zwi dzhie tshifhinga musi a tshi senda tshelede kha muṅwe muthu na uri zwi leludza tshifhinga tsha uri muthu a a khou gidima a tshiya mavhengeleni kana dzi banngani u senda tshelede. U senda a hanefho hune a vha hone ya swika.

Ndo vha ndi tshi ḓo vhulunga zwithu zwi nonga khadi dzanga dza bannga dza zwithu zwo fhambananaho dza zwiambaro dza mashophoni na u vhulunga khoudu yanga i ne ndi phini ya u shumisa musi ndi tshi shumisa khadi yanga.

Arali muthu a nṋea nḓila ya u fha muṱa wanga head start ya masheleni arali ha itea zwithu kha nṋe ndi nga humbula uri ndi ndi thuso khulwane. Zwinga thusa uri muṱa wanga u songo soko tambula kana u tambudzwa nga khaedu dza masheleni.

Mbudziso dzine ndi nga vhudzisa ndi dzi tevhelaho ndi nga vhudzisa uri ndi baḽuni ya tshifhinga tshingafhani? Ndi nga badela tshifhinga tshifhio? Ndi mini zwine zwi nga itea arali nda kundelwa u badela nga tshifhinga?

Muhumbulo une ndi nga vha nawo musi ndi tshi fhindula wo leluwaho ndi nga amba uri saizwi ri khou tshila muthu muṅwe na muṅwe ha ḓivhi uri ene anga lovha lini. Muthu muṅwe na muṅwe anga lovha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwino ndi khwine u dzula wo lugisela ḽeḽo ḓuvha ḽine mudzimu a ḓo u humbula wa dzula u na life cover uri zwithu zwa u zwi kono u tshimbila nga ngona na vhane u kho vha sia vha ḓi sala vha kho isa phanḓa na vhutshilo vha kho vha kho kona u wana tshelede ya u ḓi rengela zwiḽiwa, u ḓi isa tshikoloni.